Pholo ya bophelo bo botle ba setso o e kenya tshebetsong haeba ho na le ho na le dikokwanahloko tse ding tse sa kgoneng ho phekoleha. Mme le hape tlameile ntho eo ke ithutileng le yona le hape. Hona le dintho tse ding tsa moriana wa setso tse sa kgoneng ho di etsa. So, bobedi ba tsona di fapane haholo hara taelo ya bophelo bo botle ba setso, le hape e fapane haholo ka ditshebetso tse ding tse fapaneng.

Ntho e ba ka e etsang pele ke ho sheba hore meriana eo ya makgonatsohle e safe na? Kapa e hantle na for batho hore ba e nwe nang mmele le hape ba ise tekong ho lo sheba hore ebe e hantle hore e ka fodisa batho na? Ebile ehlilane ke makgonatsohle na? Ntle le hore le mabenkeleng ba se ke ba beha meriana e sa lokang kapa e sokang e laolwa ke mmuso kapa ke masepala hore ka nnete hore e loketse batho kapa jwang na?

Ntho e ba ka e etsang pele moahisani wa ka, ntho a ka e etsang pele ntho e nka mo jwetsang yona moahisani wa ka, kore a ye clinic-ing a lo sheba hore na ebe o na le kokwanahloko eo na? Mme ha se na yona a ye clinic-ing ba mo fe PrEP ka senyesemane ba e bitsa PrEP hore a e nwe for matsatsi a itseng hore as a thibele kokwanahloko eo. Mmele le hape a sebedise kgohlopo haebe ba tlo etsa thobalano le mosadi wa hae, mme le hape hore mosadi hore a tshireletse ngwana wa hae a imileng, ke hore a ska, mo nyantsha ka letswele. Mme la hore hape a seke a mo fa lebitso la letsweleng hobane o tla tloha a, a tshwaetsa ngwana mme a mo fe lebitso la ho fihlela a ba hantle. Le hape ngwana a mo check-e hore a ye tekong ya ho sheba hore ngwana hana nako kokwanahloko eo kapa jwang na? Le hape a je dijo tse hlwekisang mmele kapa ditholwana tse hlwekileng tse loketseng mmele.

Ha ke tswa lenaneo la bophelo bo botle ne ke tswa ke le hantle mme hona le ntho ding tse ileng tsa etsa hore ke tsebe ka dikokwanahloko tse fapaneng tsa hore di tshwaetsa jwang le hape ha di tshwaetse jwang. Le hore ke a tseba hore ke nka itlhokomela jwang. Le hore tsela ya hore nka e ikenya kotsing, ke e jwang.

Ntho e nka e arabang nkgono hoba lebaka la hore re sebedise ntho tsa sekgowa ke hore, di sebetsa haholo ho feta tsa setso. Tsa setso ha di sebetse ka mokgo di tlamehileng di sebetse ka teng hobane ke ntho tse ileng tsa sebediswa kgale before sekgowa se kena. Mme le hape hore ntho tsa sekgwa di fapafapane hore hore bana ba thibele pelehi ya hore, mohlomong ngwana o monyane, nahana ngwana a sale monyane a imile, mme a tlamehile a tlohelle sekolo. Ke ho thibela tsona ntho tse jwalo ka hore ngwana tshwantse o qete sekolo pele, le hape ke ntho yane ya hore a ska etsa ngwana a sa mo mmatleng kapa le motho a sa mmatleng.

Ditlamorao tsa ditlhare ke hore, ka nako e nngwe ha di safe kapa ha di a tshireletseha hore batho ba di nwe jwalo ka motho a nang le kokwanahloko ya HIV, kokwanahloko ya HIV hae kgone ho tloha ke ditlhare empa di kudisa batho. Instead of di ba fodise di a ba kudisa. Instead of motho a ye clinic-ing a lo batla di-A_ R_ V o lo nwa ditlhare tsa motho a sa di a sa mo tsebeng, mmele hape ke ntho yane ya hore dingaka tse ngata tsa setso, di a tseba hore na ntho tse ding tse sa phekoleheng, ke ditlhare tsa setso empa di phekoleha ke ditlhare tsa sekgowa. Mme le hape ditlamorao tsa teng ke hore ha re tsebe ditlhare tse nkuweng na e be na di na le tjhefu kapa ha di na tjhefu na?

Ho bohlokwa baimana ba tsamaye clinic ka lebaka la hore, ba check-e hore high blood ya bona e jwang e phahame kapa e theohile. Le hape hore ngwana o ntsa hema kapa ha heme kapa o dutse jwang. Ha ba shebisa motjhini wa bona wa sonar. Mme le hape hore ba shebe hore baimana na ha ba na kokwanahloko ya HIV kapa ya TB na le hore hore ba fuwe dipidisi tsa di-vitamin kapa tsa PrEP-e. Haebe bana le kapa haebe molekane wa bona o na le HIV kapa jwang kapa hana yona na?

Ntho e ka e etsang hore bashemane le bona ba nke maikarabelo ha ba isa bana, ke hore ke ba tsebise ka dikokwanahloko tse fapaneng tsa HIV le tsa STI mme le hape ntho le le nka etsahala hape le ho tsebisa banyana ke hore le bona ke ba tsebise ka hore dintho tse ba ka itshireletsa ka tsona hore ba seke ba ima ke eng. Mme hape ke hore ke ba elelliswe hore ditlamorao, tsa ho ba moimana o le monyane ke eng jwalo ka ho tlohela sekolo, o le monyane, le ho hodisa ngwana o ntso le ngwana le wena.

Ntho e nka ba hlalosetsang yona ditlamorao tsa teng ke hore popelo e ka qalana mme le hape ngwaneo hano phela nako e telele a le ka mpeng, mme le hape popelo ya mme ha e so fole. Ka hore o skaba hlahlamisa tlo hore o ka kgona ho ithibela hore o skaba hlahlamisa hobane o soka, o hlaha ngwana a sokang a holang.

Eya di teng dipetlele tse hlokomelang batho ba nang le lefu la kelello. Empa dipetlele tseo ebe ha se dipetlele tsa mmuso. Ke dipetlele tsa makgowa tse lefwang ka mehla. Tsa mmuso ha ke soka, ke utlwela ka tsona, moo ntse kele teng. I have never heard of them.

Ntho e nka mo jwetsang, yona ke hore a nke maikarabelo ho seo a se entseng. Mme le hape re ya habo moshemane oo re lo tsebisa batswadi ba hae hore o emisitse ngwana heso. Le hape batswadi ba kopane ba bone hore ke eng ba ka e etsang karolong ya ngwaneso hore a qeta dithuto tsa hae le hore ba mo thuse ho hlokomela ngwana jwang ntle le ho bolaya ha ho ima.

Banna ba bangata ha bana kgahleho nthong tsa mmuso le ka mekgahlo e ikemetseng. Le ka bo bona bo ntate ba ka kgona ho iketsetsa mokgahlo wa bona, moo ba ka buang ntho tsa bona tsa maphelo. Mohlomong ka ho sokola ha mosebetsi, ho kula le ho se kgone ho hlokomela malapa a bona ka tlung.

Ke bona e le ntho e ntle ho isa batswadi ba bona. Ho isa motswadi wa hao lehaeng la maqheku hobane ka nako e nngwe e kaba taba ya hore wena o motho ya theohelang, mme ha hona motho ya tla mo hlokomelang. Ka nako e nngwe o ka e bona e leng ntho e sa loka, because, ka nako e nngwe batho ba maqheku ba lahlehelwa ke kelello haba kgone ho hopola dintho. Ka nako e nngwe haba kgone ho iketsetsa dintho ka bo bona. So, jwale tlamehile a iswe lehaeng la maqheku lehaeng la maqheku ba kgona ho mo hlokomela ho mo jesa, ho etsa ka hohle hore o hlwekile, o hantle, o kgona ho nwa dipidisi tsa hae ka nako.

E di-ambulance e nka e etsang hore ba thuse batho ka ho tshohanyetso ke hore ba ba tshware batho ka ho lekana. Ha eba motho wa pele o founile e be yena ba mo tshwarang wa pele kapa ntho e ba ka e etsang ke hore ba, kore mmuso o ahe moo di-ambulance tse di tla emang teng, especially ka mahaeng haholo holo ka mahaeng hore ba kgone ho hlokomela batho bao kapa ba kgone ho etsa hoo ho potlaka ka tshohanyetso. Mme le hape ba dula ntse ba ba buisana le batho bao, bao ba founetseng ambulance hore ba kgone ho ba hlokomela. Kapo ebe motho oo ntsa hema na kapa ba bafe ntho e ba ka etsang ka nako, e ha ba ntse ba le tseleng e tlang kwano hore ke eng eo ba ka e etsang hore motho oo a se ke be a hlokahala, ba soka ba fihla.